A se gantsi fa badiri ba masimo ba amogela moputso ka ntlha ya gore masimo a le mantsi ga ana madi a gore ba ka neela badiri ba bona moputso fela ba kgona go kry-a tshwanelo ya matshelo a itekanetseng morago ga go tlogela tiro.

Go tlhokomela dikgoro tsa polase go thusa go netefatsa go thibela tshenyegelo ebile gape go thusa le go netefatsa gore a polase e phela e ntse ka seemo se se siameng?

Ba lebagane le go ithuta go dirisa ditiriso tse dintšhwa ebile gape ba lebane le go ithutela kitso fa ba sa na kitso ya dilo tsa thekenoloji ya go dirisiwa mo polaseng.

Temothuo e fetogile ka ntlha ya gore e dirisa tsamaiso ya dilo tse dintšha jaaka thekenoloji ebile temothuo ya jaana ga e tshwane le ya segologolwane ebile gape e okeditse tlhago ya dijo le dithuto.

Dikgwetlho tsa go tharabolola tsa go tlhokomela ditshwenyo tse di emelang tse di nang le di ke fa o ka netefatsa gore metsi a teng go nosetsa dijalo ebile le gore le thibele diphologolo gore di seke di a ja dijalo.

Dithutopuisano di ruta baithuti ba temo ka ntlha ya gore ba le ba bantsi ba itse temo fela ga ba tsebe ditsela tsa go gore ba ka tlhokomela jang temo ya bona so ke ka ntlha ya yona thutodipuisano e ba rutang tsela ebile e ba rutang le tiro gore ba tlhokomela jang dipolase tsa bone ebile tsa bone.

A go botoka go simolola tshingwana e nnyane fela gore o kgona go bona gore a o tshingwana ya gago ya dilo tse e go di jalang di a gola ebile di na le profit-e ka ntlha jalo o tlabe o ntse o ntse o e godisa ga nnyane ga nnyane?

Melao e ka thusang ke fa ba ka ruta batho ba ba sebetsang kwa masimong ka go jala ebile le go control-a dijalo tsa bona ebile se se ka dirang gore ko matsatsi a tlang gore agriculture ya rona e suffer-re ke ka ntlha ya tshokolo ya metsi mo mafelong a farologaneng.

Go seka mmu go thusa go bona gore maatlafatshe a a siametse kgotsa a a fokotsegileng mme go kgona go thusa dimela go gola ebile go laola di maatlafatshe tsa mmu ebile go thusa go laola PhD ya mmu le go bona malwetse a mmu o nang le ona gore a a siame for gore dimela di ka gola kgotsa nnyaa.

Melemo ya go thusa badiri ba temo, go thusa badiri ba temo go ka thusa go oketsa kgolo ya tiriso le go dira sentle go fa badiri ba temo ditirelo tse di ba thusang go laola botshelo le tiro go ka thusa go fokotsa kgatelelo le go thusa botshelo jwa bone. Go fa badiri temo ditirelo tsa go ithuta le go golola bokgoni go ka thusa go oketsa bokgoni le kitso ya bone.

Go tokofatsa maitlhomo a bašwa mo temong ke go fa bašwa dithuto le go ithutela tiro ya temo gore ba kgone go nna le bokgoni le kitso e e siameng ebile go ba thusa le go baetelapele gore ba kgone go itse go dira tiro ya temo sentle.

Puso e ka thusa balemi ba dikobodikhutshwane ka go bafa madi a go thusa go ka thusa go golola tiro ya bona ya temo, go thusa ka thekenoloji e e siameng go ka thusa go oketsa kgolo ya tiro ya bone ya temo, go bafa thuto le go ithutela tiro ya temo mahala ebile le go thusa ka go rekisa.

Go dirisa dikemedi le didiriswa tse di siameng go thusa go fokotsa dikgwetlho tsa boitekanelo le pabalesego go tshwara le go dirisa dikgomo ka fa teng ga melao le ditaelo tsa boitekanelo.

Diyunibesithi di ka thusa go boloka kitso ya setso ya temothuo ka go ithuta le go e fetisetsa kwa kokomaneng e e tlang. Di ka ruta batho ka temothuo ya setso go akaretsa le ditsela tsa go e dira le go e sireletsa ebile di ka dira dipatlisiso ka temothuo ya setso go thusa go tlatsa la kitso le go feta pele le ya temothuo.

Ee, ke ka akantsha merogo e mengwe e e sa itsagaleng thata e ka nnang molemo go e jaaka moringa ona le diteng tse di nang le nonofo e ka thusang go fokotsa kgatelelo ya ditshika.

Merogo e e jaaka ditamati e jalwa ka go tlhopha peo ya ditamati e e botoka le e nang le nonofo, baakanya lefatshe ka go le fokotsa le go oketsa dilo tse di nang le nonofo, tlhokomela ditamati ka metsi a a lekaneng le go a sireletsa ditamati o tshwanetse ke go leka ditamati ka fa gare gore ga sebele ko sa sone o bona gore di na le mmala o mo siameng mme di kgona go fa di .